Nna ke le Mokoena Mokete, nka mo eletsa hore a qale ka ho foputsa hore ke mangolo a feng a hlokahalang ho motho, hore atle a kgone ho bala ditaba radio-ng, hape nka mo eletsa hore a ye moahong wa radio-yo haufi le yena. Hore atle a bone hore batho ba seng ba tswelelletse ka ho balwa ditaba ba etsa jwang.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke tseba ditaba tsa mose kapa tsa mona setjhabeng sa Afrika Borwa. Re di fumana ho dikoranta, di-radio-ng, di-television-eng, kapa di computer-eng.

Nna ke le Mokoena Moketeng, ke nahana o batla ho nka monyetla ka nna, ke tlo mo jwetsa hore Wi-Fi ke e patala ke le mong, mme hase setlamo hore ke mo fe password ya ka, hobane yena a se na Wi-Fi. Haebane a e batla le yena a ka e fumana mabenkeleng a e rekisang.

Nna ke le Mokoena Mokete, nka beha makgolo a mahlano ka thoko kgwedi le kgwedi, ho ingodisetsa ho fumana ditaba. Ke rata ho patala ka dinomoro tsa karete ya ka ya banka, hona Internet-eng hore ke tle ke fumane ditaba ka pele.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re ho bohlokwa hore Wi-Fi e be teng university-ng ya rona, hobane boholo ba baithuti ba hlaha malapeng a sotlehang, mme ha ba kgone ho ithekela Wi-Fi. Ke ka hoo ho leng bohlokwa hore ba fumane Wi-Fi hotspot ya mahala university, hore ba tle ba kgone ho sebedisa Internet ho etsa ntho tsa sekolo.

Nna ke le Mokoena Mokete le metswalle ya ka, re bona ho se molemo ho lefella subscription sa ditaba, hobane ditaba se di fumaneha mahala le habobebe internet-eng, radio-ng, le television-eng. Eya ditaba tse nang le boleng bo phahameng di tla fumaneha ho ntse ho uwa pele. Hobane ho ntse ho ena le batho ba e nang le , mme ba batla hore lefatshe le lona le tsebe nnete ya ntho tse etsahalang.

Kgotso motswalle, ke Mokoena Mokete ya buang, ke o letsetsa tjena ke na le lethabo le leholo leo ke batlang ho o bolella ka lona, ke qeta ho fumana hore ho ena le di series tse pedi tseo ke di ratang haholo tse tlo bapalang kgwedi e tlang. Mabitso a tsona ke power le prison break. Nka thaba haholo ha o ka tsamaya le nna ho ilo di sheba dipontshong.

Nna ke le Mokoena Mokete, password ya ka ke e entse ka sehopotso sa lebitso la ntja ya ka ya pele ya hore ke be le yona, le koloi ya ka ya pele ya hore ke e kganne. Eya e dutse hantle ka kelellong ya ka.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke rutile ntate wa ka Molefi le mme wa ka Motshidise, hore ba ka kgona ho download-a pina efe kapa efe eo ba e batlang mohaleng wa bona, ba hloka ho ba le Wi-Fi hore ba kgone ho kena Internet-eng ka mohala wa bona. E be ba ngola lebitso la pina le mongodi wa yona, hore ba kgone ho e sheba, mme ba e download-e ba dule ba na le yona mohaleng.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke nahana ha ba kenye kanaal-e ya dipapadi tsa thatohatsi ya ka, ho peeletso ya tjhelete e tlase, hobane ba batla ke patale tjhelete e ka hodimo, ho re ke kgone ho fumana kanaal-e eo. Ke nahana ho dula le bona hobane khamphani tsohle di etsa jwalo, ebile ena ya ka e patadisa betere ho feta tse ding.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke hlaloseditse ba lelapa la ka, hore kontraka ya ka ya Internet-e dumella mehala e mene feela, hore e fumane marang rang. Ka hoo, ba tla tlameha ho sebedisana mmoho, mme ba fane ka menyetla hore e mong ha a etswa, ho kene e mong ho marang rang.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke ikutlwa ke le motlotlo ka dipontsho tsa sebakeng sa mona Afrika Borwa. Ha re sheba tse neng di etsuwa kgale, kgale, le tse etsuwang bang matsatsing an. Ke bona tse etsuwang matsatsing ana e le tsona tse entsweng hantle, hobane re na le technology le hape tsebo e se e le ngata.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re tjhe, di chatbots le di virtual assistant, ha di kgone ho sebetsa le ho thusa batho haholo jwalo ka ha batho ba ne ba etsa, hobane batho ba e na le maikutlo, hape ba kgona le ho utlwisisa, hore motho e mong o ne a batla horeng, hape di chatbots le di virtual assistance, ha di kgone ho o thusa ka ho phethahala. Hobane le tsona di entswe ke batho, mme hona le dikarabo le dipotso tse ding, tseo di so kang di rutwa ho di araba ka ho phethahala.

Nna ke le Mokwena Mokete, nka hlalosetsa nkgono hore mohala oo ke mo reketseng ona ke wa sejwalejwale, a ka kgona hore a kene Internet-eng mme a bue hore o batla ditaba, ebe mohala ho bapala ditaba tseo nkgono a di batlileng, kapa ke mo hlalosetse hore a ka kgona ho letsa radio mohaleng wa hae.